Vakhandziyi na muchayeri va nga endla leswaku va tirhisa maphepha ku chela thyaka ra vona, va nga endli leswi vo lahla hi mafasitere kumbexana va lahla handle. Loko va fika eka tindhawu leti to fana na ti-garage to va na tindhawu to chela thyaka, ku humesiwa maphepha lawa ma nga ma nga cheriwa thyaka, ma fika ma lahliwa kona. Tindhawu to hambanahambana laha ku nga ku ku nga na ndhawu yo yo fika va chela kona thyaka, driver yi ta yima kona muchayeri i ta yima kona thyaka ri lahliwa kona. Va nga endli leswaku va lahla thyaka ehansi abazini, kumbexana va lahla mafasitere.

Loko u famba hi xihahampfhuka swi tele leswi u fanekele u swi tekela enhlokweni, kambe ku na swimbirhi leswi ni nga tsakelaka ku vulavulaka hi swona eka nkarhi wa sweswi. Ku nga ku khoma nkarhi. I swa nkoka ngopfu leswaku loko u famba hi xihahampfhuka u khoma nkarhi, u fika hi nkarhi, u tlhela u kota ku border ka ha ri na nkarhi. Xa vumbirhi, i ku ambala hi ndlela ya ku wena n'wini u ta titwa u tshunxekile. I swa nkoka ku va u mbala hi ndlela ya ku loko u karhi u ri ku fambeni u nga ta tlimbeteleki, kumbexana u titwa u nga ri kahle. Mbala hi ndlela ya ku wena n'wini u u ta twa u tshunxekile u nga tikeriwi hi nchumu.

Ku pfumaleka ka switimela swi tikisa vutomi ngopfu hikuva, switimela a ku ri ndlela yin'wani yo suka ka ndhawu yin'wana u ya ka ndhawu yin'wana yi ndlela ya nxavo wa le hansi naswona yi kota ku teka vanhu va ku tala hi nkarhi wun'we. Ka nkarhi wa sweswi, loko u nga xi kumanga ndhawu yo famba kumbexana nampundzu, vanhu va ku tala hi vona va leta emintirhweni hikokwalaho ka ku pfumala mathekisi kumbexana swo famba. Hikuva ti va ti tele, u fanekele u yimela ti heleketa van'wana ti tlhela ti vuya ka ti vuya ti ta teka n'wina. Se hikokwalaho ka sweswo, ku pfumaleka ka switimela swi endla leswaku vanhu va xaniseka, va tlhela va nga ha hlayisa nkarhi ku ya eka tindhawu to hambanahambana hikwalaho ka swiyimo leswi va hlanganaka na swona eka mathekisi.

Vachayeri va fanekele ku landzelela hinkwayo milawu ya le mapatwini, va tlhela va endla leswi lavekeke swo swo fana no a wu fanekelanga ku tirhisa eselula u ri karhi u ri ku fambeni, kumbexana u tsutsuma xipidi xo ka xi nga lavekeki eka ndhawu yeleyo. Kambe vanhu vo famba epatwini va nga ti hlayisa hi ku famba laha ku fanekele ku famba vanhu kona, va nga fambi ka ndhawu leyi ku fanekele ku famba timovha. Va tlhela na loko va lava ku tlula patu va kambisisa va nga se tlula swa ku xana swi nga va swi lulamile leswaku va tlula ke?

Ku nga va ku ri leswi tiviwaka tanihi hi GPS and tracking leswi pfunaka leswaku, vanhu loko va ri emagondzweni va rhwale nhundzu va tiva leswaku va yi yisa kwini. Na vanhu lava nhundzu yi yaka ka vona va kota ku kamba na ku landzelerisa leswaku nhundzu ya vona eka nkarhi eka nkarhi wolowo yi nga va yi famba kwihi.

Swi vula leswaku na vona a maphorisa walawo a ya tekeli enhlokweni kumbexana a ya na mhaka na vuhlayiseki bya vanhu. Naswona swi komba swona swa ku vachayeri a va a va na mhaka na vuhlayiseki bya vanhu lava va tekaka kumbexana vanhu lava va va rhwalaka. Kambe xa vona a hi vutomi lebyi nga bya nkoka bya vanhu, kambe i ku ti kumela mali ntsena.

Tanihi loko hi swi tiva leswaku industry ya tourism laha Afrika-Dzonga yi tatisa eight percent-e eka ikhonomi ya hina, lero i ya nkoka ngopfu. Loko vanhu va matikomambe va fika va lomba timovha laha tikweni ra hina leti nga ta hina laha tikweni ra hina, swi tatisa ikhonomi hikuva va fika va lomba mali liya va lombaka va hakelaka hi yona, hi yona yi tlhelaka yi ya yi ya tatisa eka mali ya tourism. Naswona ku va ku fakiwile swilo swo tanihi VAT. Swiendlo leswi endlaka swa ku tourism ya hina na ikhonomi ya hina swi hatla swi kula.

Swi fika swi tikisa vutomi hikuva loko mafurha kumbe petiroli yi ya yi ya tlakuka swi endla leswaku, vanhu na vona lavo famba hi mathekisi va tlakuseriwa mali ya ya yo hakela ya mathekisi. Ene leswi fikaka swi tikela vanhu, hikuva vo tala lava tirhisaka mathekisi i vanhu lava va va yaka emintirhweni, va tirhisaka mathekisi ku ya emintirhweni. Leswi fikaka swi endla leswaku swi nga ha olovi ku munhu a teka thekisi a ya ntirhweni kumbexana se i fanele a lava ndlela yin'wana.

Leswi va faneleke va dzikisa mianakanyo ya vona eka swona i vanhu lava va nga onha ekusunguleni. I yini lexi nga endla leswaku ku onhiwa? Naswona ku fambafamba ka ti-truck-a, leti ti yisaka swiceriwa swi sukaka laha tikweni ra hina swi ya kun'wana, i vanhu lava rhandzaka i vanhu vinyi va tona i vanhu lava rhandzaka ku lwa na swa ku swiporo swi antswisiwa? Kutani vanhu vo tani, i vanhu lava va ku na vona va fanekele va tekeriwa enhlokweni.

Va nga faka tipholisi to fana no vanhu va fanele loko va hakela va tirhisa bangi, ku kumbexana loko va xava mathikithi va kota ku ma nghena eka tifoni ta vona kumbexana tisesula ta vona. Leswi endlaka leswaku vanhu va nga lahlekeriwi hi mathikithi kumbexana emathikithi ya vona, ma ma nga kumeki hi nkarhi wo laveka. Naswona swi endla leswaku swi olova ku xava thikithi.

Vupfhumba i bya nkoka laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. Hikuva, ri tatisa eka ikhonomi ya hina, naswona ku ri pfuna leswaku ku va na mintirho. Mintirho yo hambanahambana, a hi languteni xikombiso xa Mpumalanga. Vanhu va ku tala eMpumalanga va tirha eka sekithara ya tourism, se vupfhumba i bya nkoka ngopfu eka matiko yo hambanahambana ku nga ri laha Afrika-Dzonga ntsena.

Buloho timovha ti famba ehenhla ka mati kumbexani timovha ti va ti ri ehenhla kambe thanele timovha ti famba hi le ndzeni ka roho.

Mabazi ya fanele ku kambisisa kumbe ku kambisisiwa ku nga ri hi munhu wun'we kambe ku ri hi vanhu vo hambanahambana leswi endla leswaku hambiloko nga ku un'we wa swona a nga ka a nga swi vonangi kahle swi nge endleki lowun'wana a nga swi voni leswaku bazi leri ri rhulile ku ndlhula mpimo.

Ndzi tsandzeka ku fika entirhweni hikuva ndzi hlanganile na nghozi ya movha ndzi hlanganile na nghozi ya movha hikuva ndzi ponceriwile hi vhilwa ra movha loko ndzi ri karhi ndzi ri eku teni kambe a ndzi nga swi voni leswaku ku na movha leyi nga le ku teni endzhaku ka mina leyi na yona yi nga fika yi ndzi chayisa so hikokwalaho ka sweswo ndzi ta tsandzeka ku fika entirhweni.

Kokwana hikuva layeni yi lehile leswi nga ta endla leswaku hi yima nkarhi wa ku leha ndzi ta xava kumbe ku buka thikithi ra wena ra bazi hi phone ya mina leswi nga ta endla swa ku hi hatla hi kuma ndhawu ya wena naswona loko u famba hi bazi swi ta endla leswaku swi ku olovela u nga fambi ndleleni u cincacinca tibazi bazi yi ta ku teka laha Limpopo yi ya ku veka eJohannesburg straight naswona u ta va u tshame kahle u nga manyanani na vanhu van'wana.

Ndzi nge swi tsakeli hikuva hi xitalo etindleleni to tani ku tshama ku ri na vanhu na swilo swo tala swi tshama swi ri karhi swi ri ku humeleleni swo fana na vukhamba ku va na ku yiva na ku yiveliwa timovha i tindhawu leti ndzi nga swi tsakeleki ku tirha ka tona leti nga le ka khombo ra le henhla.

Tanihi leswi mi swi tivaka tanihi muthori wa mina leswaku a ndzi munhu loyi a nga na movha muholo wa mina a wu ndzi pfumeleri leswaku ndzi nga kota ku xava movha ndzi kombela ku mi tivisa leswaku ndzi nge swi koti ku fika entirhweni namuntlha hikokwalaho ko ku na xitireke xa mabazi mabazi hi lawa hi ya tirhisaka ku ta hi wona entirhweni handle ka mabazi a ku na ndlela yin'wani leyi hi nga ta ka hi yona entirhweni hikuva hi va hi xavile thikithi ra n'hweti hinkwayo.

Kokwana ndlela yo suka eJohannesburg yi ya fika eCape Town yi ta va yi lehile yi ta teka tiawara to tala loko hi lava ku famba hi movha kumbexani bazi hikokwalaho hi fanekele hi teka xihahampfhuka leswaku xi ta hatla xi hi fikisa xi teka nkarhi wutsongo nakona u ta va u hlayisekile tinghozi ta swihahampfhuka a ti talanga ku va ti humelela.

A xa ha ri ka xiyimo xa kahle hikuva swo tala swiporo swi tsemeleliwile swin'wani a swa ha koti ku swi nga ha famba ku nga vi na swiphiqo la swi fambaka kona kun'wani ka swiporo la hansi manhu va tsemeleriwile la a swi fane swi famba koho va xavisa tintshimi se ka nkarhi wa sweswi swi ta va swi nga ri ndlela ya kahle yo swiporo swi nga tirhisa yo switimela swi nga tirhisa swiporo leswiya ku fambisa tinhundzu handle ko swiporo swi sunguliwa hansi swi tlhela swi lunghisiwa nakambe.

Vubihi lebyi nga kona i ku va loko u famba navusiku u famba mi va mi nga vonani la ndzeni ka bazi lero ku nga ha va kona leswaku vanhu va nga va va yivela vanhu van'wani minhundzu ya vona kumbexani swilo swa vona leswi endlaka vanhu vo tala va titwa va nga hlayisekanga ku famba hi bazi ku ri vusiku.

Xibedhlele loko xi nga ri na swo famba swi fana na loko xi nga ri na nchumu hikuva swo famba leswi i swi leswi fanekele swi pfuna vanhu va hina vanhu va la ka tiko ra hina na vanhu lava nga le kule nyana na hina ku va kota ku hatla va fika exibedhlele ka ha ri na nkarhi loko ya ha tirhisa xo famba xin'we kumbe swimbirhi ya ha yimelana vanhu va ku tala nkarhi wolowo va va va ri ku feni vanhu va ku tala minkarhi wolowo va va va nga ri ku kumeni ka ku pfuna ku pfuneka naswona swi endla leswaku vanhu va ku tala va tikuma va lahlekeriwe hi vutomi van'wani va lahlekeriwe hi maxaka ya vona kambe loko hi lava ku hlayisa vutomi bya vanhu a hi pfuneteni a hi tiyeni swa ku famba leswaku ntirho wa hina na hina tanihi vatirhi va la xibedhlele wu ta hi olovela.

U faneleke ku kambisisa leswaku xitichi xexo u lavaka ku yima ka xona i xitichi lexi nga hlayiseka na u kambisisa leswaku timovha xana ta ta ta ku tala ta kona ti ta chela petiroli kona leswi swi endla leswaku u kota ku xiyisisa na ku titwa wena u hlayisekile hikuva switichi swin'wani u kuma swi ri tindhawu leti ta ku vanhu va endla swi swo biha ku fana no ko tekela vanhu van'wani timovha kumbexani va va tekela leswi swi nga swa vona kambe i swa nkoka ku endla vulavisisi leswaku xitichi lexi xi nga va xi ri ndhawu leyi nga hlayiseka leswaku ndzi nga yima kona xana.

Leswi swi va swi endliwa ngopfu hi loko maxelo ya va ya nga ri kahle swi va swi nga ri kahle swi tlhela swi va swi veka vutomi bya vanhu ekhombyeni loko ku ri na moya wo tala ehenhla kumbexana maxelo ya kombisa leswaku nkarhi wun'wani na wun'wani ya ta cinca.

Swona a swi fanelanga kambe loko hi languta ikhonomi leyi hi nga le ka yona hambi swi nga fanelanga ku fika laha vanhu va fikelaka va swi twisisaka leswaku hikokwalaho ka yini va tlakuseriwa mali hikuva na loko va tshama mikarhi yo leha kumbexani va nga tlakusi swilo swa ku fana na mafurha ya movha leswi tiviwaka tanihi petrol swona swi ya emahlweni swi karhi swi tlakuka.

Hi mikarhi yo tala loko vana va ri karhi va yime endleleni va kongomisa vana van'wani ku va ku nga ri vona ntsena va va kambe va ri na vadyondzisi va vona va ya ka xikolo lexi va dyondzisaka eka xona kambe ndzi vona swi fanerile leswaku ku va ku ri vana lava kombaka vanakuloni leswaku va fanele va endlisa ku yini loko va fika emagondzweni. Leswi swi va pfuna leswaku va kota ku dyondza va tlhela va dyondzisa na vana van'wana na vana van'wana loko va ri va vona van'wani va ri karhi va endla leswiya va va va na ku navela leswaku na vona siku rin'wana va nga kota ku dyondza na vona va pfuneta vana van'wana swi va swi ri swa nkoka ngopfu.

I swa nkoka leswaku u report-a leswaku xikanyakanya xa wena xi lahlekile kambe xa nkoka ngopfu lexi a wu ri karhi u xi u ri ku xi endleni i vutiolori. Yana emahlweni u ri karhi u endla vutiolori bya wena loko u karhi u muka u ya kaya ku nga va ku ri vutiolori bya ku famba hi ku hatlisa kumbexani u ri karhi u tsutsuma laha u nga ta karhala kona kutani u nga lava xo famba xo muka u ya ekaya loko ku ri la se a wu fikile kona a ku ri ndhawu ya le kule.

Languta timovha naswona loko u nga ku wena u u le ku fambeni ekusuhana patu u fanele u famba hi tlhelo ra laha timovha u kotaka ku ti vona kambe timovha ti nga fambi endzhaku ka wena.

Tibazi leti hi tinharhu ka tona ti na timali ta tona to hambanahambana laha Intercape ku nga ri kona ku nga ri yona leyi nga na mali ya le henhla Myboet ku nga ri yona yi nga na mali ya le hansi ngopfu kambe tibazi leti hinkwato ti va ti suka ka ndhawu yin'we ti ya eka ndhawu yin'we. Lexi xi endlaka leswaku ti hambana ku va ku ri mahlayisekelo ya tona hi tinharhu ka tona naswona loko ku ri mina ndzi nga hlawula ku famba hi intercape hambileswi mali ya yona yi le henhla kambe ndzi va ndzi swi tiva leswaku endzeni ka yona ndzi va ndzi hlayisekile na vanhu lava nga la ndzeni va ri hlayisekile ku na na swiyindlwana.

Khensani loko u rhumela n'wana hi bazi a swi lavi leswaku n'wana u n'wi nyika mali kambe wena tanihi mutswari famba u ya xava leswi tiviwaka tanihi bazi hi thikithi ra bazi leri va nga ta fika va ku byela leswaku i mali muni kutani wena u hakela mali yeleyo u khandziyisa n'wana bazi na thikithi ra yena a swi laveki leswaku n'wana yena a va a khome mali.

Kokwana mi ta nghena ka inthanete mi khetha leswaku mi lava ku famba hi bazi rihi ra kona kutani loko mi khethile yi ta mi yisa ka ndhawu leyi mi fanekelaka mi hlawula kona masiku leswaku mi lava ku famba rini yi ta tlhe yi lava na na vuxokoxoko bya n'wina hi ka hinkwabyo ka byona swa ku mi suka kwihi mi ya kwihi mavito hinkwaswo kutani yi ta lava ku hakela. Swi lava mi va mi ri na mali eka bangi ya n'wina ya ya na le mi kota ku tlhela mi pfula app ya n'wina leswi ta endla leswaku swi mi olovela mi hakela handle ko famba mi ya fola malayini yo leha.